Bendizawubeka umntu kwesi sikolo kwenzele ukuba ibe nguye okwaziyo ukuza kum azondixelela into yoba abantwana bashota ngeento ezithile .

UBryan Habana yeyona player yeli loMzantsi eyaziwayo ngokukhaba iitrayi negqwesileyo.

Umdlalo esasiwudlala ndisakhula yayingumdlalo wombhoxo, wandifundisa intoba ungaboma wedwa, ubonika nabanye ithuba le ntoba bakwazi udlala.

Kwenza kube lula usebenzisa izandla namehlo, kwenza kube lula ukusolva ingxaki. Yindlela yokuthi wonwabe upholile, iyakwazi nokuthi zifundise ii-games.

Imidlalo ikhulisa ukuzithemba, ikwakhulisa nemeko yengqondo, ikwakhulisa nolwazi intobana abantu unxulumana nabo ngaluphi uhlobo.

Zibalulekile kuba yindlela abathi bakhule ngayo bazane nokuthi bangabikho kwizinto zaphandle ezifana nolwaphulomthetho.

Umthetho endinoza nawo ngumthetho wokutheklisha, ukulungisa indlela abantu abadlala ngayo phakathi komdlalo.

Esi sakhono sinceda intoba ukwazi ukuncedana kunye nabanye abantu ukuze nenze into enye nezothi iniphumelelise.

Ukufumana inkxasomali, ukuqasha kwabathakazayo kunye nabaqeshi, ukukhuthaza umdlalo, ukutsala abantu abanintsi.

Ndingenza ixesha elibekelwe bucala lokuthi abukele izinto, nam njengomzali ndibe nexesha endililungiselela ubukela nezinto athi azibukele zibe zizinto ezifundisayo.

Umdlalo endimthanda kakhulu ngumdlalo weqakamba kuba ndithi ndibe nomdla kakhulu xa iqela lethu loMzantsi Afrika liqhokre kakhulu.

Ndingathi umdlalo wevidiyo ngumdlalo onomtsalane kakhulu kwaye xa sele uqhelene nawo kuba nzima ukohlukana nako. Ngoko ke zilungiselele ixesha lokuthi uwudlale uqaphele nentobana uwudlala ngexesha elingakanani.

Umdlalo wetshesi ukwenza ukwazi ukuxazulula iingxaki nokuthi ukwazi intobana ube ngumntu ofowukhasayo.

Umntwana ndingamnika ixesha le nto yoba adlale i-elektroniki, nto nganye ethi ayenze ndibe ndimkhuthazile intoba ayenze okanye ndimcelile. Ndimxelele intobana uzawufumana ixesha lokwenza i-elektroniki ndimkhuthaze nasekubeni a-eksesayize ukwenzele intobana azofumana ixesha lokudlala i-elektroniki.

Umdlalo wombhoxo ngumdlalo ofuna amandla kwaye abantu banako ukophuka xa bewudlala. Yiloo nto amantombazana athi angafuni uzibandakanya kunye nawo kuba esoyika.

Ndingalungela ukuba ngumdlali weqakamba kuba ndimdlalo endiwuthanda kakhulu kwaye ndiyawazi, nemiqathango yayo ndiyawulandela. Ndidla ngokubukela xa sele udlala kumabonakude.

Iqela labantu abasetyhini alifani neqela labantu abangootata. Iqela lasetyhini liqela elisakhulayo nelisasandukuqulunqwa. Yiyo loo nto kuba nzima uba urhulumente anike ngayo yonke inkxaso nanjengoko esenza kwiqela labantu abangootata.

Imidlalo idibanise izizwe ngezizwe zikwazi intoba zibe sendaweni enye zonwabele umdlalo.

Umdlalo weevidiyo endiwuthandayo ngumdlalo weFIFA kuba uthi udlale wonwabele ukuba uluza okanye uwina kunye nomntu odlala kunye naye.

Umdlalo wombhoxo waseMzantsi Afrika unabantu abafana nooSiya Kolisi, nooBryan Habana abantu abanolwazi ngombhoxo nabathi babangele into yoba iqela laseMzantsi liwine.